Abanye bathi umthimuliso emzimbeni ubasiza ngokobana bakghona ukucabanga kuhle bathi lokha bangakabhemi umthimuliso lo ihloko yabo ihlangahlangana, kodwana mina ngithi umthimuliso isineyifu siyafana ne-cigarette enye nenye begodu singaletha ukugula emzimbeni okunjengekankere. Nje-ke umthimuliso awutlhogeki, abowusizi umuntu ngalitho kodwana uletha amagulo.

Urhulumende angasiza, angasizwa babantu ngokobana abantu babikele urhulumende ngeenhlahla zomgunyathi ezithengiswa endleleni lokha nabazibonako. Babike emapholiseni aseduze namkha babethale i-hotline ukuze urhulumende akwazi ukubona ukuthi imthimuliso leyo, not imthimuliso iinhlahla lezo zomgunyathi zingakuphi. Aye ababambe abasolwabo begodu abagwebe ngombana ziyingozi khulu, zingagcina ngokobana zifake amaphilo wabanye abantu engozini.

Unophehlwana nge-iri endaweni esahlelwe ziinkhukhula angathatha abantu abamakhulukhulu ngombana unophehlwana munye kuya ngokobana ugijima ngebelo elingangani ukwazi ukulayitjha abantu abayi-fifteen. Nje-ke nakagijima nge-speed esikhulu alayitjhe abantu abayi-fifteen angabathatha abantu abamakhulukhulu from five hundred to a thousand nge-iri kuyangokobana ugijima kangangani ngombana yena ungibeza

Ngithi mina iinkoloyi ezithutha imitjhoga ezidlelezelakwezi zithathelwe imitjhoga kuyinto embi khulu begodu iinlelesezi mele zibanjwa zijeziswe ngombana lokho kwenza bonyana abantu batlhayelelwe ziinsiza nasele bafikile ematlinigi namkha eembhedlela kwenza bonyana batlhayelelwe mitjhoga engasiza ukubalapha. Njeke umbonwami uthi iinlelesezi ngathi zingabanjwa, zibotjhwe begodu zigwetjwe ngesenzo esimbesi.

Abantu beencimamlilo kuvumelekile bonyana babizwe bazokubhula umlilo namkha umncani kangangani ukwenzela bonyana kungafiki umoya namkha ezinye izinto ezingenza bonyana umlilo loyo ubhebhetheke khulu uze ugcine sowungaphasi kwelawulo, sele abantu babhalelwa kulawula. Nje-ke nanyana umlilo umncani kangangani kuvumelekile bonyana ungabiza abantu abacima umlilo

Abantu bembaji bavamise kubanjwa miraro yezamaphilo efana nekankere le yobudodale. Neminye imiraro yamalwele athathelana ngokomseme. Ukwenza bonyana esikhathini esinengi amadoda ayaqiniselela namkhana anomraro angayi ematlinigi ayokufuna imitjhoga umnengi namkha ungasalapheki.

Urhulu ngingambonisa kobana kufuze bakhipha abantwaba ngombana nasele kwenzekile babize omunye umuntu ogulako bambizele ekhayapha asezwe imitjhoga engasisemthethweni abantwaba bangakatloliswa singabazi bona babuyaphi kungafanele kobana urhulu kube nguye obotjhwako ngemilando yabantwaba ayithwale yoke njengombana zobe kwaziwa yena kunguye one-citizenship ne ID_ yalapha. Kuzokuthiwa uberegisana nabo abantu labo nje-ke ngingamqebisa bonyana awa isiqatjheso asikhambe.

Ikomo silwane esifuywa ekhaya. Esinemibalabala evamise ukuba nzotho, enzima, erheriyisi, e-gray sisisebenzisela inyama yekomo ebovu, kwangaphakathi umrhoru. Sisebenzisa umsila wakhona kuzoba ne-oxtail sikudle ihloko. Iye njeke ikomo silwane sekhaya.

Awa, urhulumende abe akazitshwenyi nakancani ngokubopha abelaphi abangasisemthethweni bemikhangiso ezele emabodeni endleleni ngombana siyababona babathathela abantu imali babathembise bonyana imalabo izokuphindephindeka kanengi. Siyababona ba-scammer abantu babatjela ngabo-bring back lost lover nokuthi bazobawinisa i-lotto. Angikaze mina ngibona namunye abotjhiwe begodu baragela phambili ba-scammer abantu nje urhulumende.

I-TB_ ihlukile kunomgomani ojayelekileko ngombana ayipholi ngaphandle kokobana uthatha amapeli namkha imitjhoga. I-TB_ ibonakala ngokuthi umuntu akhohlele igazi ebusuku, akhohlele kabuhlungu, adose kabuhlungu umoya, ajuluke lokha nakaleleko, ehle umzimba, wehle ubemncanyana iyaphola.

Iye, kungasiza khulu lapho abobaba bangathola indawabo la bangazihlolisela khona ipilwabo qobe yinyanga eendaweni abasebenza kizo ngombana kuzokwenza bonyana kube yinjwayelo begodu bagcine sele bajwayele abantu ababahlolako kungabi ukobana ubaba nakayetlinigi uyatefa, kungasiza khulu ngombana bazithole ngobuduze.

Uyitjhega ngokobana, utjhege bona ayinantambo eziphumileko, utjhege nokobana ayivuzi i-oil, utjhege bona intambo zegezi azikho eziqhaqhekile, utjhege bonyana amaphayiphu akapheli na. Iye begodu ungaphathi into ezingabhoma ekoloyini ni. Ungaphagi etjanini obude, iye nokwenza bonyana ngihlala ngiphethe isicimamlilo.

Ngihlala ngiphathe isicimamlilo, ngitjhege ama-oil kobana akavuzi na, nama-pipe ukuthi asivalekile kuhle na, begodu angiyiphagi etjanini obude engathi lapha kunesitompana segwayi, bese siyavutha. Angibhemeli ngaphakathi, angiphathi izinto ezingabhoma begodu ngihlala ngiphethe isicimamlilo sami esincani.

Yindawo eyomileko, ephezulu, ekude namadamu wamanzi.

Yenziwe kukobana abantu sele basela ama-ARV arhobhisa ubukhali bobulwele.

Sihlahla sokulapha umgomani sihlaza, sinokumhlotjhana. Usele amaqembe wakhona.